Dilo tsa tshwanetseng go di itse pele o ka jala rooibos mo temothung ya gago ke gore rooibos ga e tlhoke nosetso ya metsi a a tseneletseng, e tlhoka gore o e nosetsa ka metsi a mo magareng gore mo o e jalang teng go seka gwa tlhapa thata ka metsi go nne lekwakwanyana, mme o e noseditse gabedi mo bekeng.

Peper mint-i di ke nngwe ya di nonofo tse di tlhomologileng le melemo e rooibos-e e nang le yone jaaka segalo se se ka rekisiwang, ka fa yone e le botlhokwa thata mo boitekanelong ya tshelo ya dijo.

Rooibos-e e ka nna ya dirisiwa jaaka setlhare sa go tokafatsa maemo a caffeine mo mmeleng gape o ka e dirisa jaaka mo setlolong go tokafatsa letlalo la gago fa e le gore o motho o letlalo la gago le nang le muscle kana sebabo mo mmeleng, gape o ka e dirisa go o fokotsa kgatelelo ya maikutlo ya monagano, gape e thusa ka go tlisa boroko mo mothong fa e le gore o motho o sokolang ka boroko.

Batho bangwe ba dirisa matute a merogo go ka dira seno, mme gape ba bangwe ba dirisa matute ano go ka leka go godisa meriri ya bone ka jalo go itsege jaaka gore matute ano a na le di p diporoteini tse dintsi.

Merogo ya ntlha e nka e rekang ko lebenkeleng fa kgaitsadi a ka a nromile, ke ne ke ya go simolola ka go reka khabetšhe, ditamati, mme le digwete e be ke feleletsa ka lephutsi.

Kgolo ya thekenoloji maungo le temothuo ke gore gone jaanong go dirisiwa thekenoloji ya melemo mo e leng gore leungo le tlabe le tlhabiwa kana le entiwa ka selo se se itsegeng jaaka GMO ka sejatlhapi, mme fela leungo la teng di tlabo le nna le kima le gola mme le sena tatso e monate jaaka leungo le le sa tlhabiwang ka tiriso ya GMO. Mme seno se dira gore maungo a mangwe a seka a natefelela batho mo ke ka moo e leng goreng batho ba di temothuo ba ka latlhegelwa ke kgwebo.

Maemo a bosa a a farologaneng a ama mefuta ya maungo a mantsi thata ko dipolasing gonne mefuta e mengwe ya maungo jaaka diterebe ke maungo a e leng gore ga a batle metsi a a feteletseng metsi a a tseneletseng, mme seno se ka ya gore fa maemo a bosa a ka fetoga mme pula yana thata seno se ya go dira gore terebe e swabe kana e še. Mme seno se go dira gore batho ba polasi e o ba netefatse fa e le gore ba reka nnete kana dikgetsi tse e leng gore di tla thibelela gore pula seke ya tsena thata.

Maungo a na le seabe thata mo boitekanelong jwa motho le mo phepong ya gagwe, seno se ka ya gore maungo jaaka bo diapole le dinamune di botlhokwa thata mo mmeleng wa motho, gonne ka bo tsone di na le diporoteini, dibithamini mme dibithamini le diporoteini tseno di ka thusa mo mmeleng gore masole a mmele a motho a itekanele gape a kgone go lwantsha le malwetse a a rileng a e leng gore a iphitlhile.

Maungo a na le seabe mo tshegetsong ya ikonomi santlha ke gore a rotloetsa kgwebisano le diromelwantle, a tlhama diphatlatiro, mme gape a tlisa letseno mo balemiruing.

Merogo e na le seabe mo boitekanelong jwa motho gonne e na le diporoteini, di-carbohydrate le di-vitamin tse e leng gore mmele wa motho o a ditlhokwa go lwantsha matlhoko a a rileng, sekai merogo jaaka segwete sone se itsege jaaka mmogo o e leng gore o ka thusa ka matlho mme seno se dira gore segwete se wele mo dijong tse di nang le dikotla.

Merogo ke karolo ya dimela go tshwana le ditlhare molomo kana dikutu tse e leng gore di kgona go jewa jaaka dijo, mme tsone di tshameka karolo e botlhokwa mo mmeleng wa motho gonne di lwantsha matlhoko a iphitlhileng.

Gantsi batho ba rata go nwa rooibos-e le fa go ntse go na le mefuta e mengwe ya tee, gonne go itsege gore rooibos e thusa ka botlhoko jwa sukiri.

Rooibos e itsege jaaka go ka thusa bolwetse ka bolwetse jwa sukiri, mme seno se dira gore balemirui ba netefatse fa ba ba e lema mo tshingwaneng ya bone gonne batho ba ba na le matlhoko a sukiri ba tlile go e tlhoka be ba e reka.

Ee, batho ka bontsi ga ba itse spinach, mme le sone ke morogo o e leng gore bontsi ga o rate.

Go jala maungo a a farologaneng go bonolo thata gape go a thusa gonne ka nako tse dingwe fa o ikutlwa okare ga o batle go apaya dijo, o kgona go ya fela kwa tshingwaneng o tlhophe-tlhope leungo le o le batlang o be o ja.

Merogo go tshwana le tamati o e jalwa ka mokgwa o o latelang o ntsha dithotse tsa tsone mogare ga yone o be o epa mo mmung, o bo o di tsenya o bo o tswa o khurumetsa ka mmu gape, fa o e fetsa letsatsi le letsatsi o tshela metsi a a lekaneng go e nosetsa, mme e tla re fa e tlhoga o tla bona setlhare sa teng ka botala mme ditamati tsa teng fa ntse di gola di tlile go thoma pele di le ditala mme fa nako entse e tsamaya e be di fetola mmala di nna di khubidu.

O tshwanetse go tsaya thotse ya teng o e tsenye mo metsing a bothito, o e tswalele le fa e ka nna letsatsi le le latelang o bo o e ntsha fela jalo, o be o dira khutinyana mo mmung o bo o e tsenya, fa o fetsa o bo o katela o netefatsa gore letsatsi le letsatsi o a nosetsa ka metsi a a lekaneng.

Rooibos e itsege thata ka go thusa mo teng, santlha e thusa go lwantsha matlhoko a iphitlhele mo mmeleng wa motho.